Zwivhuya ndi zwauri musi wa tshiwo puḽane ya muṱa ivha yo katela muthu muṅwe na muṅwe ane a ḓovha o ṅwaliswa afho muṱani u fhirisa musi ho ṅwaliswa muthihi.

Khaedu dzine vho mme vha ṱangana nadzo musi vha khou ita khumbelo ya UIF, ndi ya uri tshumelo iyo i dzhia tshifhinga tshilapfhu uri vha swikelele hune vha vha badeliwa, ha dovha hafhu ha ṱoḓea zwidodombedzwa zwinzhi zwine zwa nga itisa uri zwi konḓe uri vha badeliwe.

Ndi vhona unga vhashumi vha tea uya UIF u tshekha zwidodombedzwa zwavho zwine zwine zwa sumbedza uri hu khou ṱusiwa vhugai masheleni avho ane a khou ya UIF, izwo zwi ḓo ita uri zwivhe tshumelo yavho yau humbela masheleni ayo ivhe yo leluwaho nahone ivhe ire mulayoni.

Ndi vhona unga ndi luṅwalo lwo kunaho, tshiṱembe tsha musanda na uri hu bviswa vhugai na madzina a muthu muṋe wa tshi avhe khagala.

Ee ndono ya mbulungoni ye muthu we avha atshi khou ṅwala tshibugwana nau shumisa hoṱhe zwovha zwinga ngo zwovha zwinga ngona tshiṅwe na tshiṅwe tshovha tshi khou itwa nga nḓila yavhuḓi ye na nṋe nda fushea.

Vha ḓo mpfharela transfer duty athi tuvha na nḓivho nga hazwo.

Ndi vhona a songo to eḓana tshoṱhe, sa izwi muthu ane a khou ya kha maḓuvha a uyo beba atshi vha a khou ṱangana na khaedu nnzhi dzine dzavha dzi kho mutoḓa masheleni, ndi vhona unga mutholi ua tea u engedza fhano na fhaḽa ine a ḓoi wana ubva UIF.

Ndi nga muṱalutshedza uri UIF ndi tshelede ino ṱusiwa kha muholo wawe wo ṱanganyisiwa na sa mutholi, wa vheyiwa for matshelo musi wa khombo musi mushumo wo fhela kana o thathiwa lune uḓo muthusa u wana muṅwe mushumo musi atshi kha ḓi ṱoḓana na muṅwe mushumo avhe atshi khou kona u tshila.

Zwi kwama zwi zwivha kwama nga nḓila isi yavhuḓi arali khamphani i tshi ḓo lenga u badela.

Ndi vhona unga ndi khwiṋe tshelede i tshi to dzhenisiwa ya dzhena dzi foununi vha hayani, u fhirisa uyo ita miduba milapfhu zwi ḓovha hafhu zwa vhulunga na tshifhinga na dovha zwavha zwa dovha zwa tsireledza na vhaholi vha mundende ha vhugevhenga.

Dzimbuyelo dza uita dzimbadelo ndi u vhulunga tshifhinga a dovha nau ḓitsireledza kha vhugevhenga afho nnḓa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a vule akhanthu, saizwi vhunzhi ha vhathu vha tshi kho shumisa zwone u sendelana dzi tshelede nau tshimbila wo khadi u fhirisa u tshimbila wo fara tshelede yau .

Ndi basa, ṱhanziela ya hune wa dzula hone.

I nga thusa zwavhuḓi vhukuma sa hezwi hu nga si tsha ḓovha na vhuleme vhunzhi ha masheleni musi pulane iyo yo badela.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u itela uri tshitshavha tshi kone uvha u thusana nga zwa mbulungano musi muṅwe o welwa nga tshiwo, husi tovha ene a yeṱhe ono ima ima nazwo.

Athi khou kona u pfhesesa zwavhuḓi mbudziso ino, lune ndi khou balelwa nau fhindula.

Ndi nga khetha tshumelo ine ya ṋekedza mbulungo ya.

Ndi uita ṱhoḓuluso ya tshiimiswa tshiimiswa itsho tshine na khou ṱoḓa u dzhia kha tsho medical aid, nau ṱoḓa u ḓivha uri ni ḓo badela vhungana nga ṅwedzi.

Dzi thusa kha zwau badela kana u thusa u badela dzilafho ḽine a khou ḽi wana afho hune a ḓovha e hone.

Ndi dza miduba milapfhu, na uya tshifhinga tshilapfhu i saathu u badela.

Ee ndo no ita, ndi tshi khou salela badi kha masheleni ndo vhona zwi zwithu zwo leluwaho zwa dovha hafhu zwa ṱavhanya.

Ndi nga ya banngani ndi hone hune ndi nga wana thuso yau shandukisa masheleni uya kha doḽa ubva kha rannda.

Ndi mbekanyamushumo wa vhubindudzi hau vhubindudzelana ha fhano ha kule na ha tsini.

Hai ndi vhona zwi songo tsireledzea sa izwi ho novha nadzi bannga hune khadi ua kona u renga ngayo.

Ndi vhona yo lugela kana u ḓivha uri masheleni ane a khou a shandukisa aḓo ita vhugai musi ono shandukiswa.

Ndi banngani ndi hone hune muthu anga kona uyo u shandukisa masheleni awe.

Ndi bannga dzine dza nga vho FNB, First National Bank kana Standard Bank.

Ndeme ya forex kha ikonomi ya vhoriṋe ndi ya ndeme vhukuma, sa izwi zwitshi kwama vhubindudzi nau bindudzelana maṅwe mashango.

I tea u ṱoḓa nḓivho yo fhelelaho nau guda nga hau hu itela uri nivhe na nḓivho nnzhi musi ni tshi ḓo thoma uita zwau vhulunga masheleni ni zwi ite no pfhumbudza na fhelela.